Kwakho nje ukuthi uma ufika esitolo ufuna umuthi wey'nambuzane ongenabo ubuthi, okulungele ukuthi ungadliwa abantu ongeke uze ube ubuthi uma sebewudla.

Khona lezi iy'lwane ey'sebenzayo ziphathwe njengabantu abaphilayo, ziphathwe njengabantu ababalulekile, ziphathwe njengabantu ngoba uma isifile le mbongolo usizo uzolidinga, uzolithatha kuphi. So, kufanele uyiphathe njengento ebalulekile empilweni yakho ozoyidinga.

Inzuzo nje engingaba nayo ukuthi wonke umuntu engaba nalo ulwazi emhlabeni ngey'tshalo, isemakhaya noma isemaplazini. Wonke umuntu uzoba nolwazi olunzulu, wonke umuntu akwazi ukuzenzela mhlampe-ke kwesinye isikhathi singabi khona isidingo .

Ukuvuna nje ngesandla kuhle kakhulu ngoba imishini kwesinye isikhathi iyalokhuza, iyay'hlephula izinto so, kuhle uzenzele ngezandla zakho.

Ikhwalithi yey'tshalo shame uma wenza ngesandla, uyenza into ngokucophelela yabo uyenze kahle. Azikho izinto ey'gencekayo, uyakubona futhi nokubolile ukutshinge eceleni.

Ugqoke i-PPE, yona le ngingayikhohlwa, ukuze-ke ngiqiniseke ukuthi ngiphephile angihabuli izinto ey'zongigulisa ekugcineni. Ngifakile amabhuzu ngifakile amagilavu, ngifakile isifonyo.

Mngani wami ukuthi uthenge umkhuliso, uthenge utshani ngoba kunesomiso iy'nkomo uzikhelele amanzi empompini uy'fakele ngoba nje ekugcineni zizozaca zife.

Ukuthi bakhele iy'tshalo zabo ama-shelter uma kuwukuthi bazokwazi, bay'bambele bona ngezandla mathuba. Bay'valele kule zinto lezi zokubiya insimi, bafake i-shelter lo okuyisisefo, kobasiza .

Ngifuna igeja, ngifune ilo imfoloko le yokuvukuza umhlabathi. Ebese-ke ngizame ukuthi ngithole izandla ey'ningi.

Umhlabathi wakhe wawuqala wawuvukuza, wawunisela enzela ukuthi uthambe okulungele ukuthi sewungatshala iy'tshalo ezinhle .

Zona zi-advance kakhulu nje ziseqopheleni eliphezulu zingakwazi ukuthi zilawule iy'nto ey'ningi ezingabulala iy'tshalo njengazo iy'nambuzane, zinamandla kakhulu.

Futhi ngenze uphenyo ngithole kabanzi ngazi kabanzi ngazo zombili ukuthi ibuphi ubuhle banga la, ibuphi ububi banga la. Ngaphambi kokuba ngiqale ngenye.

Heyi, ngingasho ukuthi phela ngalesi khathi basisanda kusebenza singakayifaki i-PPE. Besinakho ukuthuka ukuthi eyi, singenzanjani uma ngabe lezi zinto ziyasigulisa ekuhambeni kwesikhathi. Noma nje uvuka ngakusasa . Kuningi okungenzeka, mhlampe uphoyizeni lowo ungakuthela emzimbeni, ube ne-rash, mhlampe ungakuhila ushone.

Bengizoma nje ngilinde noma ngihambe ngiye laphaya e-ofisi laka-agriculture ngifike ngiboleke ogandaganda. La ngasekhaya bayabolekisa, uyakwazi ukubaboleka ogandaganda .

Makhelwane ukuthi kufanele afake ilokhuzana, afake iy'sefo noma atshale ngamathanela ukuze lezi nambuzane eziyingozi zingakwazi ukungena.

Engathi liyangishonela mbhemu. Ngathi ngiyahluleka ukugcina leli pulazi liphila. Lokho kuchaza ukuthi impela imali engenayo ingase ingabi khona. Kuzomele sithole ezinye iy'ndlela zokwenza imali.

Ukufaka umquba nje emhlabathini . Uthole umuthi obulala iy'nambuzane nalezi iy'bungu ezihamba ngaphansi ezidla iy'tshalo zibe ney'mbobo.

Njengoba isikhathi sihamba nje, yonke into iyashintsha ithekhinoloji iyashintsha. Ushintsho alikaze-ke lwaba lula futhi luhlezi luza novalo nokwesaba, kodwa angeke wazi ungakaze uzame. Kuhle ukuthi uzame manje ngoba angeke wazi uhlulekile ungazamanga, hluleka uzamile.

Thola umanyolo, ngithole imithi yokubulala iy'nambuzane, ngizame iy'khuthazi ey'khuthaza umhlabathi ukuthi ube muhle.

Uhulumeni afake uxhaso . Ngaleyo ndlela imisebenzi eminingi izogcineka and uma ngabe bebone ukuthi isimo somnotho siyantengantenga, kodwa uhulumeni uma ebaxhasile bazokwazi ukuthi bathenge ezinye izinto iplazi likwazi.

Ngokuthi nje iy'gilamkhuba uma ziyile epulazini iy'nkomo, iy'mbuzi iy'tshalo, babasize abanini bamaplazi bababophe la bantu babathungathe babafune basebenzisane nabo.

Ekuthuthukiseni kwakho inhlabathi bandla, umngani wami yazi, yeyi akuve asebenza bandla kanzima naye nkosi yami. Wayengafuni nje ukunikezela, wafaka umanyolo emhlabathini wakhe wawuvukuza wawuvukuza. Wazama ukuthela imithi yey'bungu ngoba inhlabathi yakhe yayingeyinhle kahle, kodwa-ke kukona konke lokho kwamusiza bandla ngoba hhayi seyabonakala into ayitshale lapha ukuthi ikhula kahle.

Ugogo-ke mina wayetshale ubhatata bakithi, izitshalo namadumbe-ke. Ngatshala nomoba-ke, olayini balapho-ke abavamisile ukufana bayahluka.

Kuzomele ukuthi lezi nkomo y'tholakale ngoba vele amasela ayaziwa. Kuyaziwa ukuthi uma singaphuma la sophuma sibheke kuphi. Akukhona okokuqala sivulile icala, hlampe elesi-four leli. Ngiyazi ukuthi obani kodwa ngisho ukuthi ngivilapha ukuya kubona. Angazi ukuthi yini enivimbile ukuthi nisuke manje niyobabopha ngoba uma singaya lapha abahlala khona sizobuthola ubufakazi.

Amazambane awufuni ukuthi agcinwe endaweni eshisayo, futhi-ke nje elinye iphutha engabe ulenzile kungaba ukuthi uphuzile ukuwavuna. Akufuni ukuthi uthathe isikhathi eside, ungawavuna uwavune ngalesi sikhathi okumele uwavune .

Ngicela ukuthi ugade imfuyo yakho njengoba seyidle wonke ummbila ensimini yami. Uvale uthango lolu oluhlephukile. Wenze isiqiniseko sokuthi lezi mbuzi zakho aziphinde zeqe lapha, ngoba uma kungenjalo lolu daba sizoluqedela .

Hhawu uyabona nje unamba one ilo utshale ngamathanela. Ngaleyo ndlela kungena umoya kuphela ngoba phela iy'tshalo zona ziyawudinga.

Uzovuna ngemishini, hhayi isikhathi, hhayi impela, hhayi siyasinda impela siyashesha niyasheshisa. Okuyizandla koda khona kuyacophelela kodwa kuthatha isikhathi.

Ukuthi abasebenzi babebaningi. Lokhu-ke kungathuthukisa ukuvuna ngesandla nanokuthola abantu abanolwazi lokutshala.

Ukuthi umhlabathi bawuhlole ngaso sonke isikhathi, bawuchelele, bawunisele bawufake izibulala zibungu nezibulala zinambuzane ngaphambi kokutshala.

Ukutshala ukudla endaweni esendlini ngoba lokho kuzokusiza ukuthi ey'lwaneni ey'njengey'komo ney'mbuzi ey'ngenayo zingakutholi, kanye namasela angakutholi uzobe ukubhekile ubusuku nemini.

Yebo, kanti amasiko awamelene noshintsho. Iy'ndlela zakudala zisayizona iy'ndlela, ukuthi nje manje sey'the ukupholishwa. So, kuhle ukufunda ngoba kudala babengay'sebenzisi ikhuthazi, kodwa babenazo iy'tshalo ezinhle futhi ezazinempilo ama-organic food.